Hayi, ewe kona kona kungaba ukulandela esi sithethe kungaba kulungile kuba kukhuselekile kuba kudala abantu besilandela ende aba bantu bokugadileyo ngabantu abanolwazi ngosana olutsha kodwa ke nomama wam ndiyamthemba. Ngoko ke andinakuba nangxaki nokuba ndilandele isithethe okanye ndihlale endlini.

Yho! Elalini yam kanye kanye sinalo ngxaki yezithuthi. Izithuthi zapha ezilalini zihamba ekuseni kakhulu ukuba uziphosile ekuseni, uzawufumana ingxaki uzawulinda ulinde undolinda esitopini akho zimoto zigqithayo. Ngoko ke ngaloo mini ndanyanzeleka ukuba mandiphinde ndijike ndiye ngosuku olulandelayo edolophini.

Utata kaloku lo akunyanzelekanga abe utshatile nomama ukuze adlala indima emntwaneni wakhe. Utata funeke enze sure ukuba umntana umyabona ukwenzela umntana amazi engutata wakhe and ancedise kwinto yonke umntana ayifunayo. Athengele umntana iimpahla nokutya, abe sebomini bomntana ngandlela zonke. Amane esiya ukuyombona umntana, amkhuphe umntana, amvise kamnandi umntana. Umntana ayazi uba utata ukhona and utata undikhathalele uyandithanda.

Hayi, akungeke kukwazi ukubuyelwa eMbo, akungeke kukwazi. Kuba ngoku abantwana okanye abantu bakudala abafana nabantu bangoku kwaye ke mna ndithi uba akunyanzelekanga ukuba amafa anikwe amadodana. Ilifa linikwa, wonke umntana makafumane ilifa, ipisi yelifa lakowabo, kuyekwe le nto yocalucalulo ukuba uyindodana, uyintombazana. Ayincedisani laa nto, yile eyenza ukuba kuliwe emakhayeni. Ngoko ke wonke umntu makafumane isheri yakhe emlingeneyo.

Ndingamcebisa unyana wam ndithi kubalulekile nyana wam ukulobola ukuze yonke into yosapho lwakho ibe semthethweni, ungabi nakuxabana namntu nakungabi naziingxaki, uyazi ukuba unkosikazi wakho uthi wena nabantwana bakho bathi wena yonke into ithi wena. Uyayibo? Ngoku ke ithi loo nto kubalulekile ukuba ungathathi ngohlalisana nje ukuba umfazi uyakwazi uvele ahambe nje nabantwana ukuba khange utshate ngokusesikweni and loo nto iyabasokolisa nabantwana uba kufuneke benzelwe amasiko. Uyabona xa sowutshate umfazi yonke into ilula, iba lula nje.

Amashishini asekelwe ubugcisa bezeentsimbi angenza imali ethe xaxe kakhulu kuba kuba zintle ezaa zinto abazenzayo ende kufuneka bazithengise, nangaphesheya bangenza imali ethe xaxe kakhulu, bazithengise phesheya. Bazi bazenze benze bazidibanise nee-fashion designers ii-fashion designers xa zifuna udizayina, badibanise nezi ntsimbi zabo ukwenzela uba imali ithi xaxa.

Hayi, mna zange ndizive kakubi ndaziva kakuhle mna kakhulu kuba andiboni ngxaki mna nala nala muvi kuba ibalulekile into yoba siyazi into eyenziwayo phayana ngoku because ekugqibeleni abantwana bayabhubha abanye phayana entabeni. Ngoku xa siyaziyo uba kufuneka kutheni, ibalulekile laa nto ukuba siyazi njengokuba yayifundisa, ndayibona ingathi iyafundisa laa muvi ukuba izinto emazenziwe nezingazenzi ukwenzela uyazi uba xa unomntu womfana ozawuya esuthwini, yonke into yenzeke ngendlela erayithi. Naba noobhuti bakhe oomalume uthethe nabo ukuba uyazi, andiboni nto eyayirongo.

Amava endakhe ndadibana nawo mna kuba abantu basezilalini banobuntu kakhulu kwaye bayakuthanda ukucebisa nokuncokola and bayifundisa intlonipho kakhulu kuba xa ufika ebantwini uba into yokuqala ubobulisa xa ungakhange ulale nabantu, ubulisa abantu abadala ngembeko. And then kwaye bancokola maan babalise amabali wabo ungayiva nendlela uzibone sowufikile.